Umcelimngeni endiye ndidibane naye njengomhlali wasezilalini owalupheleyo yimigama emide oyihambayo ekuyeni kumaziko kaRhulumente afana neeklinikhi okanye izibhedlele. Omnye umcelimngeni yimpatho engekho ntle kubasebenzi bakaRhulumente ezibhedlele.

Hayi andinako ukuxoka, ayikho imiphumela endiye ndaba nayo emveni kokuba ndiye ndagonyela iCOVID-nineteen.

Iimeko endicinga okokubana abafana zibenza babalekele etywaleni nakwiziyobisi, ziimeko ezifana nentswelangqesho namathuba akhutshwa nguRhulumente okanye iilokishi anga okudlala ibhola nezinye izinto. Enye yonobangela wokuba abantwana basebenzise iziyobisi notywala ngamasiko nezithethe zabantu abamnyama abathi bawenze umsebenzi wabo bafake utywala.

Amadoda angakhuthazwa ngokuba athi axelelwe ukuba xa indoda iyofuna unyango ngokwasengqondweni ezibhedlele ayithethi loo nto ukuba loo ndoda leyo libhetyebhetye, hayi ayikho njalo.

Ewe, ukhona umahluko. Xa ufowunela isithuthi sezigulane kube kwenzeke ingozi endleleni, isithuthi sezigulane siyakhawuleza ukufika. Kodwa xa ufowunela isithuthi sezigulane ulapha endlini ugula kowu iyawuthatha ixesha loo moto leyo ukufika okanye ingafiki konke konke. Ngokunjalo nasesipoliseni, lithatha ixesha ukufika uncedo.

Akukho manyathelo endiwaziyo akhe athathwa nguRhulumente kunye nemibutho yezempilo ukulwa ingxaki yamayeza engekho mthethweni, ndingabe ndiyaxoka.

Yhe mmelwane, ndiyakucebisa okokubana ungakhe unike loo mntwana iyeza othe walenza apha endlini ngokuba lo mntana uzokuve agule kakhulu okanye hleze la mayeza uwenzayo apha ammoshe kakhulu kanti uyambulala. Ndiyakucebisa mna uthathe lo mntana umleqise kwagqirha.

Hayi, ayiyizalisekisi konke konke injongo yayo le nkqubo. Abantwana badla ukudla okungakhuselekanga ezikolweni, ubone abantwana kwisikolo esithile beyolaliswa esibhedlele ngenxa yokuba betye ukutya kwasesikolweni. Ingathi le nkqubo iza kumosha.

Ewe, kaloku siphila kwilizwe lenkululeko wonke umntu unamalungelo. Xa ndibona okokuba mna andisabafuni abanye abantwana ndinalo ilungelo lokuba umyeni wam ndimxelele okokubana andifuni.

Ewe, ukhona umntu endadibana naye woncedo lwezonyango lokuqala owandishiya ndinempembelelo entle ngenxa yendlela awanceda ngayo abantu emva kwengozi enkulu. Ndikhumbula ngeminyaka emimbalwa edlulileyo ndisiya emsebenzini kufika imoto eze ngamandla yatshayisa abantwana ababini abaya esikolweni. Kwafowunelwa isithuthi sezigulane apho esakhawuleza safika. Ipharamedikhi eyayikhona ngoko yenza umsebenzi omhle kakhulu ngokuqala ithathe umntana owayelimele kakhulu wamnyanga emnciphisa, emnika nezinto zokunciphisa iintlungu. Waze wagqibela ngalowo noko wayengalimalanga kakhulu kodwa naye walufumana uncedo.

Hayi, awukho umahluko endiwubonayo ekusetyenzisweni kwamayeza esiNtu phakathi kwesizukulwana ezahlukeneyo. Abantu abancinci basawasebenzisa amayeza ngelaa hlobo ayesetyenziswa ngalo ngexesha lakudala. Umzekelo umhlonyane, ntlandlolo umhlonyane wayesetyenziselwa umkhuhlane. Kunanamhlanje uye athi ozivayo engathi uzoqalwa ngumkhuhlane athathe umhlonyane egadini abilise asele.

Eyi, olu lindelo luqhelekileyo lokuba abazali babe ngaphantsi kwelihlo labantwana xa bethi besaluphala lwenza uxinzelelo olukhulu kakhulu ebantwaneni ngokuba abanayo enye indlela abaza kwenza ngayo xa abazali begula beguga ecaleni kwabo.

Hayi, andinako ukulisela ngokuba alinayo imigaqo yokokuba liselwa njani okanye umlinganiselo wokulisela.

Yhe makazi, uyayazi le nto uyenzayo yokuba usebenzise umxubi owuthengiselwa ngumntu apha ekuhlaleni kodwa unesifo soxinzelelo lwegazi, i-hypertension ukutsho, kungakwenzela okokubana ulenze lonyuke kakhulu izinga loxinizelelo? Inobungozi le nto uyenzayo. Leqisa kumtholampilo okufutshane nawe okanye esibhedlele okanye uye kugqirha obhatalwayo apha edolophini. Ayikho le nto uyenzayo, iza kulimaza.

Ewe, abantu basezilalini bayazithemba iinkonzo zikaxakeka xa izikhukhula zibathwaxa. Umzekelo, ngoku kwizikhukhula zaseMthatha abantu baye baleqisa kumaqonga ezonxibelelwano becela uncedo kuRhulumente okokubana aleqise ayohlangula abantu. Nto nje uRhulumente wethu akakwazi ukukhawuleza ayonceda ngezizathu endingasoze ndizazi.

Hayi, kwesethu isikolo ngoku ndandingumfundi wayengekho umntu owayekwazi ukunika uncedo lokuqala kubafundi. Kodwa sasinentlahla yokokuba isikolo sethu simelene nekliniki yoluntu. Umntwana owayegula wayeleqiselwa ekliniki kwaye ikufitshane kakhulu, yayingenguye nomgama oyi-five minutes.

Hayi, abantu basezilalini abazithembi iinkonzo zikaxakeka xa besengxakini yomlilo, bazenzela amacebo ngokwabo. Ngokuba iimoto ezi zifuneka zizocima umlilo zibizwa ngokuba zizicimamlilo zifika indlu seyitshe yangqongqa. Baye ke bathathe amanzi okanye isanti bayiphosele emlilweni apho. Ngamanye amaxesha uyakwazi ucima umlilo, ngamanye amaxesha avuthe kakhulu.

Ewe ukhona umba wezempilo endiwaziyo ochaphazela abantu abangamadoda kakhulu kumsebenzi othile. Ziintlungu zomqolo ngaphantsi othi ufunyanwe ngamadoda alayisha izinto ezisindayo namadoda asebenza kwi-construction ukwakha izindlu. Abaqeshi bathi bancedise abasebenzi ngokubanika laa nto kuthiwa yi-medical aid, babhatale umyinge othile abaqeshi nabasebenzi babhatale umyinge othile, ukuze bakwazi ukuya kumaziko wezempilo xa bethe bava iintlungu zomzimba.